Idatha libiza imali ephezulu khulu enarheni yekhethu e-South Africa, nawumedanisa namanye amazwe. Ngombana ngapha nge-South Africa, izinto zihlala zikhuphukile, iimali ziyabiza izinto zibiza iimali eziphezulu, nazehlako zehla kancani, nazikhuphukako zikhuphuka khulu.

Idatha liqakathekile ebantwini, liqakatheke khulu, ngonobangela wokobana nawufuna ilwazi ulithola khulu lokha nawungena eenkundleni zokuthintana. Ulithola lula ungakayi kude, ukhona la uhleli khona, ufuna ilwazi ulithola khona eenkundleni zokuthintana.

Okuqeda idatha khulu kubukela amavidiyo. Lokha nawubukela amavidiyo ubona iinthombe, ubona umgadangiso idatha likhamba khulu, kodwana lokha nawuthumela umlayezo akuveli iinthombe usuyatlola, uyathumela, idatha alidleki khulu.

Indlela indlela umuntu angabulunga ngayo idatha ukuze lingapheli msinyana, kukobanyana lokha nakangananto ayenzako eenkundleni zokuthintana namkha afuna ulwazi alivale idatha. Angalilisi livuliwe nalokha kunganasidingo angananto ayenzako ngalo. Ahlale avale idatha.

Lokha nakutholakala bona umuntu uphelelwe lidatha, akakwazi bonyana angangena eenkundleni zokuthintana namkha afune irhubhululo.

Abantu idatha balithenga ngokobana baye evikilini, namkha basebenzise umaliledinini wabo. Balithenge emabulungelweni, emabulungelweni wabo ngokUberegisa umaliledinini.

Idatha lalapha enarheni idatha lalapha enarheni yeSewula Afrikha, libiza ngendlela yokobana ufuna lemalini. Kuya ngokobanyana wena ufuna idatha lemalini begodu ufuna le-network yiphi.

Idatha kufanele lingabizi imali ebantwaneni besikolo. Abantwana besikolo akukameli bonyana bathenge idatha. Umbuso weSewula Afrikha, kumele uqalelele abantwana besikolo ngedatha bonyana balithole mahala, bakwazi ukuthola irhubhululo namkha ulwazi abalidingako. Abantwana besikolo abanayo imali, angekhe bakwazi ukuthenga idatha.

Umhlobo wokuthoma wedatha, yidatha lokungena eenkundleni zokuthintana kwaphela. Nedatha lokobanyana ungangena kukho koke lokho ofuna ukukwenza ukuthola irhubhululo ngomaliledinini.

Ipilo ngaphandle kwedatha akusese ngiyo, nathi nathi asikghoni sibawa abantu ukuthi basirhelebhe, nofana siye kuma-free Wi-Fi sikhonekthe mahala namkha umuntu omunye asirhelebhe sikhonekthe ngeemfowunu zabo. Ayisakghonakali ipilo le ngaphandle kwedatha, nofana lokha nginganalo idatha, ngibawa omunye angiboleke umaliledinini wakhe ngizume ngaye nakanalo idatha ngiqale ngalo ilwazi engifuna ukulazi.

Njengombanyana ngitjhwile embuzweni omunye ekhe ngawuphendula. E-South Afrikhapha idatha libiza khulu kungombanyana imphrayisi zalapha e-South Africa, ziba phezulu khulu begodu lokha nakwehla ipetroli namkha idizeli izinto ezinengi azehli zona, zihlala zinjalo. Godu lokha nakukhuphuka ipetroli namkha idizeli ziyakhuphuka nakwehla ipetroli nedizela azehli. Izinto zisuke zibize khulu ngapha nge-South Africa.

Mina idatha ngilonga ngokobana ngilivale lokha nangingalisebenzisiko. Ngilivula godu lokhanyana nangilisebenzisako nangiqeda ukulisebenzisa ngiyalivala.

Ikhamphani enedatha elibiza nconywana ngenyanga, yikhamphani yakwa-Telkom ngilo elinconywana.

Okudla khulu idatha phakathi kweenkundla zokuthintana nokudlala umvumo ku-inthanethi. Kudlala umvumo ku-inthanethi ngombanyana eenkundleni zokuthintana usuyakhuluma ungabukeli amavidiyo uyatlola.

Idatha le iba nconywana nawulithenga ngobunengi. Awa, angikhuzi ni, ngibona kuncono khulu ngombana ukghona ukuba naleli ozokwazi ukuliberegisa emini, naleli ozoliberegisa ebusuku.

Idatha, idatha uyakwazi ukulithenga emavikilini begodu uyakghona nokobana ulithenge ngomaliledinini, ulithenga ebhangeni namkha ebulungelweni oliberegisako.

uqedile, idatha liya ngokobana wena ulisebenzisa kangangani begodu libuye liye ngokuthi wena uthenge elithatha i-awara, namkha elithatha ilanga, namkha elithatha iveke, namkha elithatha inyanga, namkha elingapheliko vele elithatha unyaka.

Awa, godu uqinisile idatha kafunjathwako iphela msinya khulu, kuneye-router yangendlini.

Umukghwa wokuthi idatha iphelelwa sikhathi khibe kanti ngiyithengele, awa ungaqeda ngokobana lokha nalivalwako liphelelwe sikhathi ekubeni lisese khona. Lokha nangithenga elinye idatha kubuye kubuye lela eliphelelwe sikhathela lingezelele leli engiqeda ukulithenga. Kungaba nconywana khulu.

Iiye, likhona engilaziko elithandwa nangaphetjheya nguShaka Zulu.

Umlingisi oyikutani ubonakala ngokuvela ekuthomeni kwefilimu, begodu avele nekupheleleni kwefilimu, begodu kubanguye olwisana neengebengu efiliminapho, indaba ibangaye.

Unobangela kukobana, umlingisi loyo vane ayidlale kuhle khulu indimakhe, begodu vane athinte umbukeli walelo filimu.

Erhubhululweneli mina ngibona vele kuliqiniso, ababukeli benza izinto ebazibona efilimini bazenze kwamambala. Babona iinlelesi efilimini zilelesa, begodu ziphumelela emaphethelweni, bese nabo bacabange bonyana nabo bazakuphumelela njengabantu abadlala efilimini, kodwana kungasi yinto eyenzeka kwamarerhe efilimini, bona babona ngathi yinto evele ikhona iyenzeke, yenzeka kwamambala.

Ngicabanga bona lokho akubadimi abantu abangakghoni ukubhadela i-inthanethi ithuba lokuwabukela. Kungombanyana bayakwazi bonyana bakhambe baye ebantwini laba abakghona ukubhadela i-inthanethi bona bakwazi ukubafakela wona eemfowunini zabo, namkha kuma-USB, bona bawabukele ngaphandle kokobana babhadele lutho.

Mina ngithanda ukuwabukela ku-inthanethi, ngombanyana ku-inthanethi uyakwazi ukuzikhethela bonyana ufuna ukubukela liphi ifilimi, begodu ngesakho isikhathi.

Kukobanyana uwabukele kumabonwakude wakho, akubizi kangako, namtjhana uwathenge ku-YouTube uwabukele lokha ungakavuli idatha. Lokha nawuvale idatha uyakwazi bonyana ubukele, nanoma unganalo idatha uyakwazi bonyana ungabukela.

Lifilimu lakaSarafina, alisuki engqondwenami ngombanyana ngathi nangilibukeleko langipha isithombe ngqondo sokobana bekwenzakalani ngeenkathi leza zakade zemandulo, bonyana abafundi bebaphila njani. Abantu abanzima namkha abamnyama bebaphila yiphi indlela, begodu banokulibuyisa kubomabonakude silibukele.

Mina amafilimu ngiwathandela bonyana ayangakha, begodu ayangifundisa, ayangenza bonyana ngikwazi ukuhlukanisa izinto ezilungileko, nezingakalungi emele ngizenze, nemele ngingazenzi.

Mina ngithanda amafilimi lapha ekunebulelesi khona, begodu kunamapholisa khona, ngombana ngisuke ngifunde litho likhulu, ngikghona ukubona bona iinlelesi ziphetha ngani kilelo filimi.

Iye ngicabanga bonyana asabukelwa, ngombanyana akusungubani nobani obanayo imali yokuthenga idatha, ukuze angene ku-inthanethi.

Umdlalo odume khulu ephasinapha zombelele, ngibona bonyana mdlalo webholo leenyawo.

Ukuze zemidlalo zithandwe khulu, kungonobangela wokobanyana, vane kuliqiniso benza iqiniso. Vane badlala ngokweqiniso, begodu ziba liphaliswano kubanabalandeli.

Awa, lokho angeze kwakwenza abantu bona bangasaya eenkundleni, ngombanyana eenkundleni bababanengi, begodu bakghona nokuthi nababukeleko bebacoce, begodu bajabule lokha umuntu isiqhema sakhe nasithumbako, bajabule babanengi.

Ama-spam call bazifumana bafumana iinomboro zethu eenkundleni zokuthintana kunye nemakhamphanini.

Abantu abanjalo ngingabayelelisa ngokobana bangathoma baye eenkundleni zokuthintana namkha baye emirhatjhweni.

Kuqakatheke ngokobana umvumi omunye nomunye lokha nakenze umvumo fanele aberege ngamandla ukuze umvumakhe uphume phambili.

Okumbi ngalokho kukobana abalaleli bayatlhayelelwa ekutholeni ilwazi elikhona mayelana elikhona nokobana kwenzakalani emhlabeni batlhayelelwa ukuthola ilwazi elifana nalelo.

Indima eqakathekileko edlalwa yimidiya ebantwini kukobana ilethele abalaleli ilwazi ngobuduze.

Indlela elula yokuzifundisa ukusebenzisa ufunjathwako nawusathoma ukuba naye kukobana uziphe isikhathi sakhe sokuthi umtlhorhe begodu ungasizwa ngomunye umuntu wena uzitlhorhele yena.

Imidlalo ithandwa khulu begodu ngiyo yenza abantu bonyana bahlangane babuthane boke babe yimbumba lokha iinqhema zabo nazidlalako bazibukela begodu babelane injabulo lokha nazithumbileko.

Kungombana i-Wi-Fi iyabhadelwa begodu lokha naniyisenzisa nibanengi idla khulu. Laba abanye abangafuni ukubhadela akukameli bathole inomboro le kungombana ibhadelwa nguwe i-Wi-Fi.

Iye, urhulumende uyababonelela abantu abahlala ezabelweni nge-Wi-Fi. Kungombanyana kukunje urhulumende usehlelweni lokobana abantu bathole i-Wi-Fi mahala bangabhadeli. Ubafakela amapali wokobana babambe i-Wi-Fi ngaphandle kokobana bakhiphe imali.

Nangicabangako ngibona itheknoloji i-Wi-Fi ingeze yahlalela futhi ngibona ngathi ephasina kunenye itheknoloji yezokuthintana esizako.

Kufuneka umuntu abenekghono lelimi begodu akwazi ukwenza irhubhululo begodu atjhinge esikolweni kuze akufundele njengebizelo.

Lokho kukghonakala ngokobana kube nelunga lomndeni elizokuya kumabonakude livele namtjhana litjhinge eenkundleni zokuthintana lazeke nokobana litjhinge nemrhatjhweni lizitjho bona ngilo ilunga lomndeni begodu lithembakale likhiphe nemininingwana lapho abantu abazokukghona ukuthumela khona imali yokobana babasize. Kungabi nabanye abazokwenza inga ngibo abantu belunga lomndeni kghani ziinlelesi zifuna imali.

Yandise ukutholakala eendaweni ezifana neemtholampilo, eembhedlela, eenthabathabeni zeentolo kanye neenkolweni.

Iye, abantu bayakghona ukusebenzisa i-Wi-Fi eyodwa bababili nofana babathathu. Kungonobangela wokobana lokha nabamele bayisebenzise omunye mele amnikele inomboro efihlekileko ye-Wi-Fi ukuze akwazi ukungena ku-Wi-Fi eyodwa.

Iye, kungakghonakala bona i-SABC irhatjhe zemidlalo ngamalimi wemihlobo yoke yeSewula Afrika.

Iye umrhatjho womphakathi kufuze kube ngiwo othuthukisa abavumi bendawo leyo. Umbonwami uthi kungonobangela wokobana nabo abavumi labo bamalunga womphakathi endaweni leyo begodu babalaleli umrhatjho loyo.

Kuqakatheke khulu lokho kuqakatheke ngokobana umvumo wakhe uwehluke newabanye abantu begodu ubemnandi ukudlula wabanye abantu begodu nabalandeli babe banengi womvumo wakhe.

Awa nokho, lokho angeze kwenza abantu bonyana bangasaya eenkundleni. Eenkundleni kubamnandi khulu ngombanyana lapho nihlangana nibe banengi nalokha omunye nomunye alandela isiqhema. Isiqhema sakhe lokha nasithumbileko nabelana injabulo nibanengi eenkundleni kunokuthi ubukele kumaliledinini.